Abuti wa tseba cloud computing e molemo jwang. Ke kgona ho boloka ditokomane tsa ka monana internet-eng, e di boloka nka di fumana hohle mo ke yang ha fela ke tseba, mabitso a ka a ho kena mo cloud computing. O ka boloka ntho le e ngwe o batlang ho e boloka moo, mme e bobebe ho tholahala ha wena o e batla, mme hape o kgona ho sireletsa hore tokomane tsa hao, ba se ke ba di fumana ke batho ba botsotsi.

Ke nahana hore nka ba wa pele wa ho rekisa data, kapa hona ho reka data ha ke qeta ke bulele, ke bulele batho hore ba connect-e hore ba kgonne ho sebedisa internet. Ho ba buleleng ha ka data ya ka e leng, Wi-Fi ke tlo ba patadisa ka hora hore ka hora o patala bokana ha o connect-ile router-eng ya ka.

Bana ha ba hloka thuso, re ba thusa ka ho fumana, dintho mona internet-eng. Ha re di fumana, mme re be re etse ntho e bitswang print out mo internet cafe, ha qeta ebe wetsa mosebetsi wa sekolo.

Ntho ena e etsang hore marangrang a time ha o ntso le ho mo computer-eng ya hao, e bakwa ke ntho ya hore internet ya hao e hantle na, e boemong bo lokileng. Ho re marangrang a hao a kgutle, ke hore internet e kgutle boemong ba teng kapa hona, data ya hao ha e fetse hore marangrang a kgutle tlame o reke data e ngwe.

Ngwana a ko tlohelle ho bapala ka data ya ka, hobane data ena ke ya ka ha se ya hao.

Ke tseba leleme la Sezulu, le la Sepedi, le la Setswana, le la Sesotho, le la Seindebele le la Setsonga fela, mme ke ithutile ona maleme ana, hona hona mona mo ke dulang teng. Hobane hangata ha ke sebedisa mohala wa ka, ke bua le batho ba fapaneng ka maleme, maleme a mangata ke ithutile ona hona mohaleng wa ka mona.

Ho bua nnete, ke ikutlwa ke le hantle hobane, ho motho ka mong ho nka qeto ya ho shebella seo a batlang ho se shebella. Ene hodima ho le jwalo, o tlameha a ba tseba hore mona o tlo kopana le dintho tse fapaneng le tsa mona Afrika Borwa.

Nka re ba shebelle filimi e ba rutang ka tsa temo, hobane matsatsing ana re phelang ho ona dijo dia tura. Ho bona hore ba shebelle filimi ya tsa temo, ba tla bona molemo wa ho lema, mme ba kgone ho iketsetsa tjhelete ka mokgwa o mong.

Batho ba tsamaisang kapa hona ho rekisa ditaba tsa batho, ke nahana hore ntho ba etsang ha ya loka, hobane ditaba tsa motho ka mong ke sephiri sa hae.

Nkile bala mo ho thweng, mona mo ke dulang ho tlo bata haholo. Ha o thola o sheba ke maka kaofela ntho eno. Ke yona ntho eno nkileng ka bala ka yona.

Mona mo ke dulang ha hona Wi-Fi ya mahala. Wi-Fi e ke e sebedisang ke eo e ke rekang data ho yona nna ka bona nna. Data e sa tureng, empa data e kgonehang ho patala, ke e patala ke e sebedisa hantle ebilane e .

Ke bula data ha fela e le hore ke batla ho sebedisa data. Ha se ke qetile ho sebedisa data, ke kwala data ya ka, hore ke e boloke nako e tlang ha ke batla ho e sebedisa hape. Ke kgothaletsa batho ba sebedisang data ba etse jwalo ka ha ke hlalositse, haebe ba batla ho boloka data.

Ho bua nnete, dipontsho tsa sejwalejwale ke tsona tse loreng di entswe hantle, hobane tsa sekgalekgale di ne di se na quality. Tsa hona jwale di se di na le quality ka baka la hore, marangrang a hona jwale a se a fetohile, ha sa tshwana le a kgale.

Bolo motswalle wa ka, e monate haholo ebile hlabolla kelello. Hape bolo e kopanya batho ba bangata, ditjhabatjhaba hobane batho ba bangata ba rata bolo ebile ba bapala bolo. Hape bolo hangata ha e kgethe ho ya ka mmele wa motho, bolo mang le mang a ka thabelang ho e bapala a ka e bapala.